Go na le tleliniki mo kgaolong ya me ga mmogo le sepetlele sa puso.

Bontsi jwa bagodi ba batla go nna kwa gae, le fa go ntse jalo bagolo jwa mmele bo pateletsa ba ratiwa ba bone gore ba batle dithuso tsa bone.

Gantsi ba tshwanetse go tshwariwa ka lorato, bopelonomi le bopelotelele.

Melao le mekgwa ya setso e na le tlhotlheletso e botlhokwa mo megopolong ya batsofe, mo ditsong tse dingwe batho ba ba godileng ba tlotliwa thata ba tseiwa e le ba ba botlhale ebile ba tshwanelwa ke tlotlo. Go farologana le seo ditso tse dingwe di ka nna le pono e e sa siamang ka batsofe, dikakanyo tseno tse di farologaneng di ka ema boitekanelo le boitekanelo jwa bagodi ka kakaretso.

Ke dumela gore fa re sa kgone go tlhokomela bagodi segolobogolo ba ratiwa ba rona re tshwanetse go batla thuso ya bongaka le go ba baya kwa lefelong le ba tla amogelang tlhokomelo e e leng gore ba e tshwanetse.

Lefelo la tlhokomelo ya madulo, ga e Setswana go ya go Sekgowa, baoki mo godimo ga moo ditirelo tsa tsamaiso ya madi le dipalangwa.

Go na le dikgetho tse di jaaka go tshela ka nosi, go thusiwa, kalafi le tlhokomelo e e bokoa.

Ke dumela gore naga ya rona e palelwa ke go tlamela makgolo-kgolo a dikete-kete tsa bagodi, phitlhelelo ya tlhokomelo ya motheo le ditirelo tse tsa tshegetso.

E fokotsa lehuma mo bathong ba ba godileng le go tokafatsa phitlhelelo ya bona ya ditirelo tse di botlhokwa jaaka dijo le bonno.

Etela kantoro e gaufi ya setheo sa tshireletso ya loago sa Aforika Borwa SASSA o tshwanetse gape go tlatsa foromo ya kopo fa o lefa pele ga motlhankedi wa SASSA.

Ga go na kgatelelo ya madi e ka nnang teng gape go na le kagiso e oketsegileng mo lelapeng.

Dingwaga di le masome le masome a marataro mo dinageng di le dintsi dingwaga di tseiwa di le gaufi kgotsa dingwaga tsa go tlogela tiro mme seno se dira gore e nne tekanyetso e utlwalang.

Go rulaganya dipalangwa tsa setšhaba kgotsa go thapa bakgweetsi ba baithopi jaaka baagisane ba ba nang le dikoloi kgotsa go dirisa mafelo a selegae a ka fanang ka didiriswa.

Go rulaganya dipalangwa tsa setšhaba kgotsa go thapa bakgweetsi ba baithopi jaaka baagisane ba ba nang le dikoloi kgotsa go dirisa mafelo a selegae a ka fanang ka didiriswa.

Ke na le ditirelo tsa tshoganyetso go akaretsa ambulance, mapodisi le mafapha a molelo, gantsi ba tsibogela ka bonako le ka nonofo segolobogolo mo maemong a a masisi.

Ditleliniki tse di bopang di kamano le baagi ba selegae di ka aga tshepo le tirisanommogo tekatekano ya boitekanelo.

Malwetse a a jaaka malwetse a letlalo, kgathelelo ya madi, bolwetse jwa sukiri, TB le HIV and AIDS.

Go na le tlhaelo ya madi ebile go na le dikgoreletsi mo badiri, balwetse ba ka dirisa dibese, dithekisi di-taxi kgotsa dipalangwa tse dingwe tsa botlhe.

Molwetse a ka nna le matshwao a oketsegileng kgotsa a oketsegileng seno se ka baka mathata a botsogo a lobaka lo lo telele.

Ka ntlha ya poifo ya go amogela mefuta e farologaneng ya ditlhatlhobo tse di fetolang botshelo mmogo le poifo ya go atlholwa kgotsa poifo ya go sa tlhomamisege ka isagwe.

Kalafi e tshwanetse go dirwa go ikaegile ka ditlhokego tsa kalafi e seng ka nako ya go goroga. Ngaka ya botsogo e tshwanetse go tlhalosetsa balwetse thulaganyo eo.

Ka gonne mathata a boimana a ka atlega mo letsatsing le le lengwe, go na le dipheto tse di botoka fa motho a batla thuso ya kalafi mo gare ga bosigo.

Go tlhoma mogopolo mo go fetoleng tsela eo e o tshelang ka yona, dira ditlhatlhobo tsa kalafi gangwe le gape mo go oketsegileng ka botsogo jwa gago.

Seno se tla thusa ka go tokafatsa kalafi go fokotsa kgonagalo ya mathata le go tokafatsa boleng jwa botshelo.

Kalafi e e siameng e thibela mathata le go rotloetsa teka-tekano mo setšhabeng e tshwanetse go tsepamisa mogopolo mo go tlameleng botho le maikarabelo a loago.

Dithulaganyo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di tshwanetse go baya kwa pele go tokafatsa phitlhelelo le tlhwatlhwa kgolo, mo godimo ga moo go tshwanetse go nna le tirisanommogo magareng ga batlamedi ba tsa boitekanelo.

Ke ne nka bolelela ba lelapa le ditsala tsa me maitemogelo a a itumedisang ke rata go akgola modiredi, ne nka rata go akgola modiredi wa botsogo yo o bolokileng botshelo jwa me.

Ke ne ke ka lemoga ka matshwao a a akaretsang letsapa, lenyora le le oketsegileng le go tlhatlhoba mo matsogong mo dinaong.